Xa izinto zithuthwa ngohlobo lokuba zihanjiswe kwiindlela ngesithuthi esihamba endleleni kungabangela ukuba ezinye zezinto zonakale kuba indlela ihamba ibe nee-humps. Yaye ezinye izinto akumelanga zibe kanti ziyashukuma. Umzekelo, iinto ezifana neegilasi, amaqanda nezinye izinto okanye iigesi ezinobungozi akumelanga kube kanti ziyahlukuhleka. So ukuhamba kwindlela , ukusebenzisa isithuthi esihamba endleleni kungenza ukuba ifike into yonakele. Yaye isithuthi esihamba endleleni sithatha ixesha, ezinye zingonakala, iinto ezinjengokutya zingafika seziphelelwe lixesha apho ziya khona.

Amava endawafumanayo mhla ndandiqala ukukhwela inqwelomoya kukufika ngexesha endaweni endiya kuyo, ndingathathi ixesha elininzi ndingalichithi endleleni. Kukonga ixesha kuba yenza ukuba ndonge ixesha ndikwazi ukufika early endaweni endiya kuyo kunokuba ndichithe ixesha elinintsi endleleni ze linciphiseke endiza kulichitha apho ndiya khona.

Izinto ezithi zehlele abantu xa bekhwele uloliwe kukugityiselwa koololiwe ngamatye ze kulimale abantu abakuloliwe kuba besazi ukuba awuzukwehlika umise ubaleqe njengakwiiteksi nezinye iimoto ezincinci, kuba zona kulula ukumisa wehlike uleqe loo mntu. Bamosha besazi ukuba uloliwe uyahamba awuzumisa uhoye bona.

Kukunxiba izinto ezinemibala egqamileyo nezinto ezithi xa kumnyama zikwenze uvele. Zikhona iimpahla ezidalelwe ukuba abantu abahamba ecaleni kwendlela ezinendawo eshayinayo ebusuku, kwenzele ukuba uba kwenzekile uhamba ecaleni kwendlela kumnyama umntu ohamba ngemoto okanye ohamba ngeenyawo abone ukuba ukhona laa mntu uhamba phaa. Yaye enye into ukuba uhamba emini kukuba uhambe ecaleni kwi-pedestrian, ungahambi endaweni yeemoto ukuze ungatshayiswa ziimoto.

Oololiwe baza kwenza impilo ibe lula yaye izinto zizawufika ngexesha apho ziya khona nanjengoko sisazi ukuba uloliwe uhamba umgama omfitshane kunesithuthi esihamba endleleni. Loo nto iyakunceda ukuba ukuhambisa izinto nabantu ezindaweni lula, yaye oololiwe bayafikeleleka ngokwexabiso. Uyakwazi ukukhwela uloliwe nge-five rand nto leyo enqabileyo eziteksini nasezibhasini ezithutha abantu okanye ezithwala imithwalo yabantu. Awukwazi uthumela umthwalo wakho ngemali engaphantsi ko-hundred kwizithuthi, kanti kuloliwe ungalayisha izinto zakho nge-twenty rand zihanjiswe.

Iirenki zeeteksi imicelimngeni okanye ingxaki abajongene nayo kungakhuseleki abantu. Udubulo loonotekisi yinto yamihla le ebangela kuchaphazeleke nabakhweli abangazaniyo neengxabano zoonotekisi nabangangeni ndawo kwezo zinto. Ingxabano yabo ichaphazela imiphefumlo emsulwa engenzanga nto, eyokuzikhwelela iiteksi.

Sakhe sathatha uhambo olude sisiya kwelinye iphondo siyokonwaba. Kwaba mnandi kakhulu kuba sasihambe simisa ecaleni kwendlela, sihlale sibhraye, kuba zonke izixhobo sasiziphethe. Simise sihlale kwii-camp chair. Sineentete zabavakashi esinazo, simane sivula iintente silale siphumle. Kwakumnandi kakhulu.

Mhlobo wam, ndicela ufake ibhanti lesitulo ukuze ukhuseleke kuba ibhanti liya kukunceda ukuba nokuba imoto iyarola iyaqengqeleka iyawa ungaphumi upoqe ulantsheke eliweni okanye utshone endaweni engeyiyo. Ikwenza ukuba nokuba imoto ingarola kangaphi uhlale usemotweni.

Ndikhumbula ukubona ubuhle belizwe nezinto , kwiindawo ngeendawo, iindawo ezintle ezinokutya, iipaki ezinezilwanyana.

Inkxalabo ikhona yaye imiqobo ikhona kuba ezinye iindawo azikhuselekanga, azifumani, azikho , uRhulumente akazihoyi ngendlela esemgangathweni. Ukwenziwa kweetreyini ezihamba ngesantya esiphezulu iya kubangela ifake ubomi babantu emngciphekweni kuba iindawo ezihamba iitreyini ezindaweni ezininzi ziindawo apho nabantu bakhrosa khona, neemoto zikhrosa khona. Loo nto iya kubangela ukuba abantu bangakhuseleki. Makuqalwe kuqiniswe ezokuphepha, ezokhuseleko, kwaziwe ukuba apho kuhamba khona iitreyini abantu abangeni, zibiyiwe awunawukwazi ukungena yaye zigadiwe.